Uhulumeni wezemidlalo engangenelela emicimbini yezemidlalo yamazwe ngamazwe ukunikezana ngamathikithi amahhala, noma anxephezeliwe kulabo bafundi abavela ezizindeni ezihlwempu.

Umdlalo wamakhadi engawuthanda kakhulu is, u-five khadi. Lapha umuntu ngamunye uthola amakhadi abe mahlanu, kodwa kuze uwine kumele ube nezinamba ezimbili ezifanayo, ezinye ezimbili ezifanayo kanye ne-ace. Noma zibe zintathu ezifanayo nezimbili ezifanayo.

Uma sinomdlalo onengcindezi kakhulu, ngingabakhumbuza abadlali bami ukuthi bafike kanjani la bekhona. Ukuzimisela, nokuzinikela ngakho, yilokho futhi ok'funeke beqhubeke bekwenze ukuze siwine futhi le ndondo, njengoba sihleli siziwina nezinye.

Emphakathini kungadingeka wonke umuntu ekhiphe okungangamandla akhe kuhlanganiswe bese kuyakwazi ukuthi kuthengelwe izingane izinsiza zokudlala.

Abafundi bengakhuthazwa kwasesikoleni ukuthi noma izindlela zokuzilibazisa zibalulekile, kepha kuzofunele nesikhathi esilingene esiqondile futhi sokufunda, kanye nesekuzokulibazisa.

Yebo, zikhona. Esikhathini sanamhlanje ezinkundleni zokuxhumana sithola yonkinto, okubandakanya nezinye izindlela abantu abangahlola ngazo izinto abazithandayo.

Lokhu kubalulekile ngoba abafundi uma bengayeli ukuyofunda kuphela esikoleni, bazokwazi nokuthi bejabulele le ngxenye yokuthi kuyadlalwa, ikakhulukazi laba abangekho mandla kakhulu ezincwadini. Ungathola ukuthi bayijabulela kakhulu imdlalo kanti futhi iyona abangagcine sebeziphilisa ngayo.

Imidlalo efana namavidiyo games ayifanele ukufakwa ezinhlelweni zemidlalo yesikolo ngoba izogcina ibonakala engathi ingeyomtakabani, ngoba akusiwona wonke umuntu okwazi ukuthi engayithenga ekhaya.

Intsha ingagqugquzelwa ukuthi isebenzise lokhu enakho ukuqalisa izinto zabo zokulibazisa. Njengabantu abaningi abadumile namhlanje, wonke, bonke baqala ndawana thizeni lapho umuntu aqala asebenzisa anakho ngaphambi kokuthi abe usaziwayo odumile osesebenza ngezinsiza zakhona kulelo khono lakhe aselikhethile.

Ukudlala ibhola likanobhutshuzwayo kunciphisa amafutha emzimbeni kanti likhuphula amandla amathambo kanye nemisipha. Bese ukubhukuda khona, kusiza ekutheni amaphaphu kanye nenhliziyo kube sesimeni esiphilile bese kuvimbela nobuhlungu bomqolo.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingasiza esimeni esibhekene naso songabibikho kwemisebenzi eNingizimu Afrika, ikakhulukazi imidlalo ma yiza ngapha ezweni lakithi. Ngoba baningi abangakhipha amakhono abo bekhande izinto ezikhandwayo ukuze bezozidayisela abantu bangaphandle kanti abanye bengadayisa lokho okufana nokudla, izikibha , izikibha zebhola kubantu labo bangaphandle. Ngaleyo ndlela baningi abangazenzela imali.

Amakhono angafundwa abantu abasha ngokudlala imidlalo, amakhono afana namakhono okusebenza nabantu, ukucabanga bejule kanye namakhono obuholi.

Iqembu okuthiwa i-Sundowns, iqembu eliqale phansi kakhulu lisafufusa. Kepha ngokuzinikela kwabadlali balo ligcine manje sekuyilo eliphezulu lagcina selidlula amaqembu okudala afika kulo mkhakha. Ngikhuluma nawe nje zolo lokhu lishaye iqembu okuthiwa i-Pirates ngamagoli amane kwelilodwa.